Xa unesivuno esikhulu seepesika then kubekho ozosigcina somisiwe kunceda ekuthenini xa sowulima, xa sekufike ixesha lokulima ukwazi ukuthi uthathe ezi zomisiweyo uzityale kabutsha.

Isigqibo sabo asilunganga neze. Kuba kaloku ushishini lwabo luzogqibela lungenayo inzuzo emalini njengoko abantu abaninzi bezothenga EmaMpondweni bangayi ukuyothenga kwiMedigrow.

Indima edlalwa zizibonelo zenkxasomali karhulumente ukuze kuvele izithuba zemisebenzi kwiSebe lezoLimo kukuba kuvela amathuba emisebenzi. Kuthi amafama xa beqale iprojekthi bakwazi ukuthi bathathe abasebenzi abangasebenziyo babasebenzele kwiprojekthi leyo.

Ewe, ndiyakholelwa ukuba bababhalisile kwaDepartment of Labor and Employment ukuze baxhamle xa benokuphelelwa yimisebenzi yabo. Kubalulekile apha eMzantsi Afrika ukuba abantu baxhamle xa beke bayeka umsebenzi. Nokuthi ena umsebenzi wezolimo ngumsebenzi ongaphela xa kutshintsha i-season kufika iimbalela.

Ukufuya iihagu kunegalelo elikhulu kakhulu, kuba kaloku uyakwazi ukushishina ngazo uzenze inyama uthengisele abantu.

Kubalulekile ukujonga amaxesha ezikhula ngawo izityalo ebudeni bamaxesha onyaka, kuba kaloku kufuneka uqale ujonge imvula yona ekhulisa izityalo kunye nelanga. Ilanga liyanceda kakhulu ekutheni izityalo zifumane isondlo. Nokuthi kufuneka zikhule ixesha elingakanani phantsi komhlaba zingade zibole.

I-tuna yintlanzi eyaziwa kakhulu ngee-proteins ezininzi. I-tuna yohlukahlukene kaninzi, kukhona i-bluefin tuna, i- yelllowfin tuna, albacore tuna, i-skipjack tuna.

Ukunqongophala kwamanzi, iindlela zokunkcenkceshela ezingasebenzi kakuhle kunye nokuchithwa kwamanzi kunokwandisa ukunqongophala kwamanzi ukusongela ukuzinza kwezolimo.

Amanzi anceda ukulawulwa ubushushu bomzimba, ukwetyisa kunye nempilo jikelele. Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni kunokukhokelela kwimiba emandla yempilo. Kuquka ukusilela kwamalungu kunye nokufa.

Ukujongana neentswelo bulungisa yembali, ukubuyisela umhlaba kuluntu olwalufuduswa okanye olwaluvinjelwa amathuba, ukucutha ukungalingani nokukhuthaza ufikelelo olunobulungisa kumhlaba.

Inyama yenkomo inqunyulwe ibe yimicu ebhityileyo, indebe yeviniga, isosi, ityuwa, ipepa emnyama, i-coriander powder. Umarineyitha inyama, uxube iviniga, isosi, ityuwa kunye neziqholo kwisitya. Yongeza inyama egayiweyo kwaye uhlambulule ubuncinane iyure okanye ubusuku bonke. Yomisa inyama , yomisa inyama kwi-oven enobushushu obungaphantsi enobungaphantsi okanye kwi-dehydration. Sika uze uphake i-biltong yakho.

Ukugcina inyama kumaqondo obushushu aphantsi, ukucothisa ukukhula kwebhakthiriya. Ukukhenkcisa inyama, ukuthintela ukukhula kwebhaktheriya kunye nokugcina umgangatho.

Uqeqesho olubambekayo kubuchule bokulima, ulawulo lwezityalo kunye nokufuya izilwanyana, imfundo kwinzululwazi yezolimo, ulawulo lweshishini kunye nendlela ezinzileyo.

Iinkxalabo zawo ngokukhulisa i-hemp ecaleni kwentsangu kukusetyenziswa kobutyebi, iindlela zokusebenza kunye nezinza, ukulungelelanisa imvelo kunye nokhuseleko lokusingqongileyo.

Ukwenza isonka samasi, fudumenza ubisi. Upholisa ubisi lobushushu obufunekayo ukuze ungeze iinkcubeko. Yongeza iinkcubeko zamasi kubisi olupholileyo kwaye uluyeke lufukamele.

Xa ufuye iinkukhu kufuneka uhlale unawo amanzi oneleyo, kuba kaloku ziyawadinga amanzi ukuze zikwazi ukuphila ixesha elide.

Yomfama othengisa inyama, ukuze abathengi bahlale beyifumane ingekaboli emarikeni inyama kukuba ihlale isefrijini.

Xa isityalo se-hemp sinokudlulisa ipholeni, cross pollination, kwisityalo sentsangu, isityalo sentsangu singafa ngeke sikwazi ukukhula kakuhle.

Pholisa ubisi kwiqondo lobushushu obufunekayo. Yongeza iinkcubeko zamasi, yongeza irenethi bujike ubisi. Sika amajita abe ngamaqhekeza amancinci ukuze ukhulule ii-whey ezininzi. Bumba itshizi, yenza itshizi iguge kuma ngaxesha elithile.

Ndingalima izityalo eziphambili njengombona, irayisi okanye iitapile ezibonelela ngomthombo othembekileyo wokutya. Ndingalima iintlobo zezityalo ukuqinisekisa ukutya okunesondlo nokunciphisa ukuxhomekeka kwisityalo esinye. Izityalo ezikwaziyo ukumelana nemozulu, ndingakhetha izityalo ezikwaziyo ukumelana neemeko zeemozulu zasekuhlaleni nezokumelana nezothuso ezinxulumene nemozulu.

Ukutshintsha kwemozulu kuchaphazela ezolimo ngeendlela ezahlukeneyo. Kuchaphazela izityalo, ukhuseleko lokutya nokuphila kwamafama. Ukunyuka kwamaqondo obushushu kutshintsha amaxesha okulima, kucuthwa kwezivuno zezityalo nokwanda koxinzelelo lwezinambuzane nezifo. Ukutshintsha imbalela, izikhukhula kunye nemvula engalindelekanga inokonakalisa izityalo kwaye ibe nefuthe nokubukho bamanzi.

Ezityalo ze-legume, iimbotyi, isityalo esisebenza ngeendlela ezininzi esinokulinywa kwiimo zezulu ezahlukeneyo. Kwaye sinokusetyenziselwa ukutya kwezilwanyana nokuphucula umhlaba.